Ukwenza isinqumo mayelana namaphrimiyamu aleyo nkampani kungamele uqhathanise ukuthi iyona yiphi ikhampani enama phrimiyamu angcono futhi akhokhelekayo ngenyanga nanganyuki njalo. Isimo sezempilo kungamele usibheke ukuhlinzekwa kwesibhedlela ukuthi uma usenkingeni sekumele usebenzise yona i-medical aid. Bayakwazi na ukusiza kuleso sibhedlela noma bakhethile izibhedlela abangazikhokhela? Nokuthi umnikelo oyiphrimiyamu owukhokhayo unyuka emva kwesikhathi esingakanani? Nokwethembeka kwayo leyo khampani ukuthi kukanjani. Ungamele wenze uhlelo lokuthi uthole ukuthi bathembekile na kwamanye amakhasimende abo?

Ngithole isevisi yekhasimende inqayizivele ngolunye usuku, ngenkathi ngiyoboleka imali kwelinye lama bhange adumile eThekwini. Ngaphambi kokusihlabelisa basibuza ukuba sidinga ukusizwa ngani, angilindanga naphezu kwesikhathi sokulinda esiyihora elilodwa ngaluthola usizo. Intombazane eyayingisiza yiyonolwazi olunzulu ngohlobo lwemimboleko, lwemalimboleko angangangiyifuna, akazange futhi angenze ngibe namahloni ukuba ngizoboleka imali. Wangenza ngakhululeka ukuba ngikhulume naye, ngimtshele ukuthi ngangize ngani. Isevisi yakhe yayishesha, futhi ishelela.

Ukube izinkundla zemali yeselula bezingatholakali, bekungaba ukuphazamiseka okubalulekile empilweni yensuku zonke, kanye nohlelo lwezezimali. Abantu bebezobhekana nezinselele zokukhokha, ukuthumela imali nokufinyelela izinsiza eziyisisekelo zezimali. Ukuntuleka kwemali ephathwayo kungase kube nomthelela omubi. Amabhizinisi amancane athembele kulezi zinkundla zokuthengiselana.

I-overdraft ehleliwe ingase ibe usizo njenge netha yokuphepha yesikhashana. Ikusize ulawule izindleko ezingalindelekile noma imali ukuhambisa izinsuku ezimbalwa. Amanye amabhange nezinhlangano zokwakha zizokuvimela ukuthi usebenzise i-overdraft engahleliwe. Nokho amaphuzu akho esikweletu angaba nomthelela omubi uma wenza kanjalo. UKaren njengothisha angakwazi ukuthi asizakale kakhulu nge-overdraft ngezikhathi zokuvalwa kwezikole ukuthi akwazi akhokhele izidingo zakhe zaleyo nyanga aphinde akwazi futhi nokuthi azikhiphe, ashawe umoya.

Ngiyaxolisa ukuzwa lokho okwenzeke kuwe, angikwazi ukucabanga ukuthi kufanele kucindezele futhi kowenzekise kangakanani ukubhekana nesisindo somzwelo sokulahlekelwa kanye nomthwalo wezezimali ngesikhathi esifanayo. Kuyacasula ngampela ukuthi umshwalense awufikanga ngesikhathi obuwudinga kakhulu, ikakhulukazi phakathi naleso sikhathi asisengozini. Uma ngikhuluma iqiniso nami kungenzeka ngizizwe ngingakhululekile. Bengingakuqapheli ukuthi kunezikhathi zokulinda ezingase sithinte izicelo ezinjalo. Kuyangikhathaza ukucabanga ukuthi mina noma omunye umuntu singaba sesimweni esifanayo sicabange ukuthi siyambozwa sibe singekho. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ubhekane nalokhu futhi ngithemba ukuthi uzokwazi ukuthola ukwesekwa ukuze unciphise umthwalo kancane.